Ku hi nyiketa vutivi lebyi vatswari va vona na vakokwana va vona na vona va nga va nyiketa byona, nakona byela swi switori swi endla ku vana va va va kha va dyondza swin'wanyana, ku va na swin'wanyana leswi va swi tekaka eka switori sweswo.

A ndzi tivi munhu ka mitlangu wa khirikete hikuva ntlangu wa khirikete a ndzi wu landzelerisi ngopfu ku fana na ntlangu wa bolo. Ntlangu wa khirikete a ndzi va tivi vatlangi va konau ivani.

Mina ndzi tsakela mitlangu ya le ndlwini hikuva hi kuma nkarhi wo tshama na vatswari, hi va hi va hi kha hi tlanga hi kota ku tivana kahle.

mi ri va ndyangu swi endla ku ri mi kota ku tshama mi vulavula e ta ndyangu nakona mi lunghisa loko ku ri na swiphiqo leswi nga kona leswi endlaka ku ri ndyangu wu vuyelelana wu tiya nakona ku ti humele hi ndyangu swi endla ku mi kota ku vona swilo swintshwa mi dyondza swilo swintshwa mi ri mi ri vanhu va ndyangu.

Mutlangi wa bolo loyi mina ndzi n'wi tsakelaka i Messi hikuva u kota ku dirivula vanhu ende u kora ti goal for team ya yena.

Ndzi rhandza ku huma ndzi ya emadorobeni ku ri ni ta vona ku ri vanhu van'wanyana va hanyisa ku yini ematikweni man'wanyana kumbe e emadorobeni man'wanyana, na na swakudya leswi swi xavisiwaka emadorobeni yalawo ku hambanahambana ka swakudya swa kona no ringeta swakudya swa vona ku ri swi ringeka kanjhani.

Game swi ku dyondzisa ku hanya na vanhu, swi ku dyondzisa ku vanhu van'wanyana va hleketisa ku yini ende na pace leyi vona va fambaka hi yona. Swi ku dyondzisa ku soshiyalayiza, ku hanya na vanhu van'wanyana, kambe loko u ri wexe, a wu hanyi na vanhu van'wanyana u tshama u ri wexe u hetelela u va lonely loko u kha u tlanga ti-game u ri wexe. s

Ka ntlangu wa muravarava ku fanekele ku tipanana tipanana ti ri tinharhu kumbe ti ri ti ri sikisi ti ta kota ku dya loko ti nga panananga a ti dyi. A wu wini.

ku hanya na vanhu van'wanyana, yi ku dyondzisa ku tiva mindhavuko ya vanhu van'wanyani hi ku u va u hlangane na vanhu vo hambanahambana vo huma eka tindhawu to hambanahambana.

Loko u ri munhu ku fanekele ku u nga pfumeleli u tshikelela ku ku u u tshika, u nga tshiki phusha, lwana, zama, ringesa hi matimba ya wena hinkwawo, u phusha u taze u fikelela.

Ka mitlangu swi pfuna hi ku munhu u hetelela a nga hleketi ngopfu, na na miri wa wena wu va wu ri busy, na masocha ya miri ya wena a va a ri ku tirheni so ku nghenelela ka swa mitlangu swi pfuna ngopfu enhlokweni hikuva no hleketa swipfuna nqondo ya wena ku yi hleketa loko u kha u tsutsuma u kota ku hleketa u hleketa kahle, u tlhela u kuma na ti-solution ka leswi u hleketaka hi swona. Ku nghenelela ka swa ka swa mitlangu swi kahle ngopfu hi ku swi lamulela ka swilo swo tala, ku nghenelela ka swilo swa ti drugs, ku va na depression. So, nghenelelani ka swilo swa mitlangu swi ta mi pfuna.

Swa mitlangu swi ku endla ku u tiva vanhu, u tiva na mahanyelo ya vanhu u kota ku vulavula na vanhu u vulavurisana na vanhu. Ku nghenelela swa mitlangu swi kahle ngopfu hi ku swi ku endla ku u va na ku soshalayiza na vanhu.

Laha u hundzaka kona ku fanekele ku u famba u kha u siya swin'wanyana a wu fambi ntsena na ntsena u kha u teka, u famba u kha u siya.

ku tlanga na vana van'wanyana swi va dyondzisi ku ku tiva ku ri vana van'wanyana va hambanile ka vana va ka vana va ka vona. Ene swi va pfuna hi ku va kota ku soshalayiza na vana van'wanyana.

Va tsheketela hi xitori xa buti N'waNtsengele loyi a nga nga n'wana hi ku xitori lexi wa xa dyondzisa ku ri loko u ya tindhawini ta le makhwatini u fanekele ku famba na vanhu lavakulu hi ku vanghana a va tshembisi va nga ku siya laya u sala u .

Mikarhi hinkwayo hi nga ta tshamela ku wina. Ku na mikarhi yin'wanyana hi nga ta hi nga ta hi nga ta luza, ku na mikarhi yin'wanyana hi nga ta wina. Leswi swi endlaka ku ri swa hi tiyisa, a hi mikama hinkwayo hi nga ta wina, ene nakona lava nga luza va va va dyondze swin'wanyana. Lava tshamelaka ku wina a va nge swi tivi leswi lava nga luza va nga dyondza swona.

Sesi van'wanyana a va i na miri lowukulu se a va ri munhu luya a va hluphiwa hi BP hi high blood pressure. So etliliniki va va byela ku ku fanekele ku va ti dyondzisa ku tsutsuma, va ekisesayiza katsongo hikuva mbilu ya vona yi tele hi mafurha va te loko se va sungula swo tsutsuma va ekisesayiza hi loko se va sungula ku va sharp, na high blood ya vona yi sungula ku ehla, na mafurha lama a nga ri mbilwini ma helela ma ti sukerile.

U vona hi matlangelo ya vona ku ri vatiyile. Springbok eka ti world cup leti nga hundza hi vona va nga teka cup hikuva wa va vona ku ri swa ka swa mitlangu ya vona vatshama va kha va practice leswi va endlaka ku va tiya va va strong.

bolo ya milenge kumbe va nga tlanga eku banana hi bolo kumbe vatlanga mathini. Leswi a swi nge zi swi lave e mali, wo lava ku teka mapulasitiki va endla bolo, na mathini va ti tlangela, a swi lavi na mali mathini ma khale lama nga tirhisiwa.

Yin'wanyana mitlangu ya le fonini yi va yi kha yi dyondzisa vana yi va yi kha yi dyondzisa vana ku fana na metsi kumbe ku vulavula hi xilungu. Mitlangu ya le fonini yona na yona ya pfuna hikuva yi yi tlakusa ntokoto kumbe vutivi eka vana.